Ha malome a le siko, abuti le ena o tlameha ho nka karolo, kapa rangwane. E tlamehile hore e be motho wa monna, hobane le malome le ena, e ne e le motho wa monna.

Tjhehe, ke bona se sa etsahale. Batho be ne ntseng e le barui ke barui ho feta, mme be ne ntse e le bafutsana, ba futsanehile ho feta hobane hona jwale ho se sebedisa di-connection, ha o sena connection ha o no kena mosebetsing kapa ha o no fumana mosebetsi. Le mesebetsing monana ha o re wa botsa hore motho o kene jwang, o tla utlwa o jwetsa hore o jwetsitswe ke ausi wa hae a sebetsang moo kae kae, kae, kae mafatsheng.

Ke ile ka ja pabi hangwe bophelong ba ka, le teng e ne e le kgale kgale ke ne ke le monyane, ha ke sa hopola le takatso ya teng hore e jwang.

Bonkgono le bontatemoholo, ba rata ho rehellla, ke ka hoo ba ratang ho reha bana. Ba ba rehella ka batho ba kileng ba phela, ebe ba hlokahala. Seo e ba sehopotso ha ba ntse ba bitsa ngwaneo ka lebitso la batho bao ba kileng ba hlokahala.

Malome o ja hlooho kapa nama ya hlooho hobane ke malome, dikgomo tsa pele di ya ho yena.

Mosadi ha apere seshweshwe wa tshwaneleha, o bontsha ho ikgantsha ka setso sa hae le hore na o tshwara thipa ka bohaleng.

Ke hore ho boele ho tshwarwe mekete hape ya setso, moo ho rutwang batjha ka dintho tsa setso hore, ba tle ba kgone ho thola hape thahasello ya bona dinthong tsa setso.

Ho bohlokwa haholo re le ma Afrika Borwa hore re dule re pheyella dijo tsa rona, hobane batho ba tlowang mose ho mawatle, ba tlang ka mona ba ka lakatsa ho latswa dijo tse jewang ka monana.

Ha re le batho ditumelo tsa rona di fapane, mme re dumela ka tsela e sa tshwaneng. Re rorisa ntate Modimo ka tsela e fapaneng.

Ee, ke rata seshweshwe hobane seshweshwe ke mose wa Basotho ene mosadi e mong le mong apereng seshweshwe, ke bona a ba le serithi.

Yoh, ha hona dijo tse tshwanang le dijo tse pheuweng ke nkgono. Hoseng ha re tsoha re thola motoho o bodila o sontso o bela setofong. Motshehare ha re tswa papading re ja papa ka moroho. Mantsibuya pele re robala o tla bona se re latswa mekopu moo re snacker, yoh mokgotsi.

Ha o le moradi wa morena, o tlameha ho ipopa o dule ka tlung, mme ha wa tlameha ho ratana le mang kapa mang, hobane o lo kgethelwa boreneng le wena, o lo nyalwa boreneng. Ha ona hore o tla nka moshanyana feela a disang dipudi moo.

Rakgadi Dirontsho a re molemo wa ho ya lebollong ke molemo wa hore, o lo rutwa moo ho ba mosadi, ho tshwara pitsa le ho tshwara lelapa, hore na lelapa o lo tshwara jwang. Ha o so lokela ho ya lebollong, o lokela ho ya lebollong ha o kena dinakong tsa bo kgarebe.

Dintho tse kgahlisang ke hore hona jwale batho ba sa sebetseng ba se ba kgona ho fumana grant ya batho ba sa sebetseng, e leng three seventy ya unemployment. Maqheku le ona a kgona ho fumana grant ha hona le grant hape ya bana. Ke tsona dintho tse kgahlisang fela tseo ka mmuso wa hona jwale. Ho tloha moo, tse ding ha di kgahlise niks because mesebetsi ha eyo.

Tjhehe, nna lebitso la ka ha le tswe sethatong sa mme wa ka hobane ha ke utlwe hantle, ho thwe ke reheletswe ka nkgono o mong e ke sa mo tsebeng le hore na o hlokahetse neneng.

Ke ka ba rutwa ho pheha thepe, moroho wa thepe. Moroho wa thepe ha o pheha, o tshela o le jwalo ebe o re lefuranyana le letswai. Ha o tshele dikheri, ha o tshele diraja, o tshela letswai fela hore ebe moroho wa setso.

Eya, a re wa hlokahala hore ke apere thapo ke se molekane wa hae, hobane ho setse nna fela mme ha sa leyo, bohle ha ba sa leyo. Mme ke tlo nka dikgwedi tse tsheletseng ke ntse ke apere thapo ya ntate wa ka.

Ee, dintho di fetohile hona jwale hobane motho o mong le o mong o kgona ho nyala motho o mong le o mong a mo ratang. Ke ka hoo Mapakistani a tloha mahabo bona kwanana ba tlo nyala batho ba ka monana ka South Africa hore ba kgone ho thola citizenship. Le corruption e se e le ngata hona jwale hobane o nyala motho o mong le o mong o batlang ho mo nyala.